Ho na le batho ba e leng hore ha ba utlwisisi hore hobaneng bakganni ba ditekesi ba lwana ka tsela ena e tjena, mme ke bona hore e hlile dintwa tsena di bakwa ke taba ya hore mong o batla hore tjhelete e etswe ke yena le mong. Ha ho na motho a batlang ho fa e mong sebaka sa hore le yena a etse tjhelete a tsebe ho fepa ba lapa la hae kapa a ifepe kapa bana ba hae. Ho tla tswa feela hore na mong o sebeletsa di eng, jwale hangata e hlile ke bona hore taba taba mona ke competition. Competition ke leadingwa puong ena ya rona ena ya nyesemane. Batho ha ba batle ho hlolwa, ba ipona kannete hore tlholo le dintho tse ntle di tshwanetse bona feela ha di a tshwanetse ha di a tshwanela ba bang. Jwale ke nahana hore kannete ke ona lebaka le leholo-holoholo leo le etsang hore mona ditekesing, o thole hore ke dintwa letsatsi le leng le le leng tse sa feleng.

Mabone a seterata sa rona ha sebetse, feela taba e utlwisang bohloko ke hore ha se kgetlo la pele. Ha se nako ya pele ena mo eleng hore re ithola mabone a seterata sena sa rona sena se sa sebetseng, mo re tla tlamehang hore jwale re founele masepala re kenye tletlebo ka taba ena. Taba ya pele ke hore ho ba lefifi haholo hara bosiu. Bekeng tsena tse pedi tse fetileng ke matlo a mabedi a kenetsweng mme dintho tsa bona di utswitswe hobane jwale ditsotsi di nkile monyetla wa hore ho lefifi haholo. Hobane jwale ha ho na mabone moo e leng hore baahi ba kgona ho bona ditsotsi ha ba atamela dijareteng tsa bona. Ntja ya Ntate Sonopho e utsuwe ebile tjena sena taba ha se a mo dula hantle haholo ke yona hore ho hloka mabone.

Hangata ha morena wa ditekesi a na le tse ka bang leshome ho isa ho tse mashome a tsheletseng. Ha se hangata batho ba jwalo re rata ho tsamaya mehlaleng wa bona ntse ba tswetse pele jwalo. Ke nahana hore taba e, e bakang seemo sena ke hobane batho ha ba batle batho ha ba kgolwe hore le bona ba tla fihla maemong a jwalo. Batho ba bangata ha bana ditoro, ha ba itshepe hore le bona dintho tse ntle di ba tshwanetse. Jwale o thola hore hee ba hlompha morena enwa haholo moo ba qetelletse ba lebetse hore le bona ba tla fihla boemong boo bo jwalo ba boo.

Ka selemo se seng ke ile ka nka leeto ka bese ho tloha toropong ela ya Bloemfontein, e le hore ke ne ke tsamaya ke ya kwana Vanderbijlpark. Feela ho na le ntho e le ngwe e leng ya se nthabise haholo. Bese ena e ne e le ditshila ka mokgwa tsela e makatsang, jwale ke yona ntho e leng hore ke bona hore ke yona e ka etsuwang betere mona dibeseng tseo tse nkang maeto a matelele. Hobane jwale o ka utlwisisa ha o tsamaya ka hara bese e sa hlwekang hore na moya o hantle o tla kena jwang ka hara dibese, hobane jwale ho bohlokwa hore motho a a heme oxygen e hantle, e hlwekileng. Ke yona taba eo e leng hore ha nkaba ka e thabela haholo ebile ke tshepa hore ke yona ntho e ka etsuwang bo betere dibeseng tseo tse jwalo tse nkang maeto a matelele.

App-e ena ya Bolt ke App e leng hore o kgona ho thola mokganni a tla tlamehang hore a o late sebakeng seo tlabeng ho le sona, le sebakeng seo o yang ho sona. Jwale Bolt e sebetsa ka tsela e latelang, o fihla o o download-a App ena founung ya hao, ebe o kenya di-details tsa hao tse bolokehileng tse tshwanang le lebitso la hao, sefane sa hao dinomoro tsa hao tsa mohala. Hore haebe ha o na nthwena e bitswang data, mokganni wa tekesi a tle a tsebe ho o founela hang hang haeba a sa o fumane. Ha o qeta moo, ebe hee jwale o kenya address ya moo o leng teng, o kenye le address ya moo o leng moo o yang teng. Hore Bolt-e kapa mokganni wa Bolt a tle a tsebe hore na o tla kgona ho o lata moo o leng teng, ebe ao ise moo o batlang ho ya na.